A nga badela nga tshelede kana a sedza khadi yawe kha founu arali o i dzhia tshiṋepe nga founu.

Ndi masiandoitwa a si a vhuḓi ngauri vhathu vho na vhene vha ḓo vha vha kho reila dzi Bolt na dzi Uber vha vha vha tshi kho shuma vha tshi khou shumela vhana vhavho, zwino zwi vha zwi si zwavhuḓi zwa vhugevhenga.

Ni teyo u yo uya hanefho dzi ofisini dza ḽe ḽo basi na ṱuwa na ya na renga thikhithi ya basi u itela uri na ini ni kono u tshimbila nga basi ḽeneḽo ni tshiya mushumoni kana ni tshiya tshikoloni.

Ndi yo uri ahuna uri u thome u ime ḽainini nangwe kana wo hangwa tshelede yo u ṋamela wa ṱuwa wa ya mushumoni a zwi fani na u patana na vhaṅwe thekhisini.

nṋe ndi dzulelo ofha bisi ndi soko pfha u nga ri ḽi nga wa ngori ndi tshiendedzi tshine tsha vha tsho hula tsho hula tshinṱhanṱha hangei zwino ndi soko dzula ndi tshi pfha u nga ndi nga wa so ndi tshone tshipirioni tshanga tshine a tshi.

Ngauri tshiṅwe tshifhinga u nga wana uri marambo avho hango tsha to khwaṱha lune anga kono u vha gogoḓedza vhadededza u swikela huṅwe na huṅwe hune vha vha vha tshi khou ya hone so vha a nyaga thuso.

Ndi zwiḽiwa zwoṱhe na zwithu zwoṱhe zwi zwa zwishumiswa zwine nda ḓivha uri a zwiho kha ḽeneḽo shango ngauri na vhuya na ṱuwa ni ḓovha ni kule na heḽo shango zwino ende ni nga fhedzisela ni tshi kho ṱoḓa zwiḽiwa zwa heḽo shango.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi kho kwameya nga migwalabo ya dzithekhisi ngauri ndavha ndi kho teyo ri ndi ye mushumoni ende fhethu he nda vha ndi tshi shuma hone na nitshi ri ni songo ḓa mushumoni na a si badeliwe.

Zwi ya thusa ikonomi nga nṱhani ha uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi kho rengisiwa ende u rengisa na thengiso zwi ita uri ikonomi i khwaṱhe.

Ndi yo u ri hu nga fhedzisela thaela ḽi kho tshinyala ḽi kho phontsha ḽa fhedzisela ḽi kho ita uri ḽi dzhenise vhathu khomboni ngouri goloi i vha i si tsha to gidima zwavhuḓi.

Ndi ngauri vhathu vhanzhi vha na dzigoloi ende zwa zwino ho no tou ḓalesa vhathu vhane vha vha na dzigoloi ha vha na dzigoloi dzine dzavha dzi kho ḓisa zwiḽiwa na zwiambaro hanefho mimoḽoni na dzo dzivha dzo ḓadza.

I nkwama ngauri tshiṅwe tshifhinga ni ḓo wana uri a thi khoya mushumoni nga nṱhani ha uri vha vho vala dzibada ende ngori a thina goloi hu vha hu si na thekhisi dzine ndi ḓo ṱuwa ngayo mushumoni.

Nda soko aluwa ri tshi vhona zwiporoni hu na hu na zwidimela he zwi ḽa zwihulu vhatshi vhidza uri ndi zwi dimela zwa magutswu.

Zwe nda guda ndi zwauri u vhona dzi bve mvelele dza vhathu ndi zwavhuḓi nga uri huna zwinzhi zwine na guda nga ha vhufa ha vhaṅwe vhathu zwe na vha ni sa zwiḓivhi.

Tshivhalo tshine tsha teyo hwaliwa ndi vhathu vha fumi rathi mara nga uri vhareili vha dzi thekhisi vha vha kho ḓi nyagela tshelede tshiṅwe tshifhinga vha a fhirisa mbalo.

Ndi tshifhinga tsha musi ndi tshi khouya kha vunḓu ḽa Kwazulu-Natal ende hafhu fhethu hu vha hu kule na hune nda dzula hone zwo ndzhiela uri ndi shumise mabisi mavhili nda swika zwavhuḓi.

Magoloyi haneya mahulu hanea a no nga vho Mahindra ngauri a sumbedza a tshinga o khwaṱha badi so ndi vhona uri ndi one ane a teya u tshimbila tshikhala tshi lapfu.

Ee nga maanḓa zwi tshi ḓa kha misevhe hu vho hu vho vha na misevhe ine yavha hone ine tshiṅwe tshifhinga na wana uri i kho ni ḓanḓisa badi .

Ndo no ḓi wana ndi khou dalela iṅwe province tshenzhemo tshanga a tsho ngo vha tsha vhuḓi ngauri ro do fhedzisela ro tsweliwa dzi founu na dzi zwipatshi.

Ni funela u sedza uri oyo moḓoro wo fanela naa uri u kono u tshimbila tshifhinga tshilapfu ende a u nga ḓo ni dina nḓilani.

Ndi nga dzulela u ṱanganedza tshivhalo tshine tshavha mulayoni nda si engedze tshivhalo kha moḓoro wanga ngauri arali hu ngavha na khombo zwifhedzisela zwi tshi khou panga vhaṋameli vhanga khombo.

Tshiṅwe tshifhinga vha nga wana uri dzo ḓala habe zwithu zwa mahala u wana uri zwo ḓala ende a huna tshikhala tshine iwe u nga kona u dzhena hanefho.

Ndi khaedu dzo u ri kha riṋe vhane ra ofha u fhufha kana rine ra ofha u vha kha dzi hight ri nga fhedzisela ri tshi khou vha na thaidzo ya ofha yo tshuwa haningei nṱhani.

Hai ndi vhona uri arali muthu a kho reila moḓoro lwa tshifhinga tshilapfhu u tiyo awela ende a songo fuka dzi buroho nga tshifhinga tsha miḓalo ngori anga fhedzisela a kho kumbiwa.

Ndi vhona uri a eḓele ende a vhone uri goloi yawe yo lugela a tsheke mathaela a tsheke zwoṱhe na dzi oiḽi u itela uri a si ḓi wane a khou ima badani.

U itela uri vhathu vha sa ḓi wane vha khomboni na moḓoro tshiṅwe tshifhinga vhathu vha vha vho ri vha na zwine vha khou humbula mihumbuloni vha si pfhe na dzigoloi dzi tshi khou ḓa nga murahu.

Ndi vhona zwo fanela u itela u vha kone u lugisa dzibada dzi nga to fhedzisela dzi songo fanela arali ni tshi khou badela mara bada dzine ni kho tshimbila khadzo dzi songo lugela u tshimbila khadzo.

Ndi vhona zwo fanela ngauri vho no aluwa ende vhunzhi havho a vha shumi vha ḓi to wanala heneyo magavhelo ane vha a wana kha mushumo kha mu kha muvhuso mara vhunzhi havho a vha shumi.

Muvhuso u nga thusedza nga mabasi a a muvhuso ane a ḓo vha uri a kha mutengo une u kho pfala u fhirisa mabasi a ne a vha a tshi tovha a vhathu.

A zwongo leluwa ngauri u kho teyo u vha u tshi ḓivha vhathu vhane vha ḓo panga hanefhaḽa kha muḓi ubva wa vhathu vhane vha vha na dzi thekhisi a si mafhungo a u sokou renga thekhisi zwivha zwikho vuwa wa thomo u shuma.

Zwi ya ofhisa u tshimbila nga bupho kha nṋe ndo rali nga nṱhani ho ri ndi a ofha u vha hangei nṱha so kha nṋe zwi a ofhisa na musi tshi takuwa na musi tshi ima.

U fanela u paka zwithu zwo no nga dzi waiipara na dzi thishu u itela uri zwezwi a na malanga na mini a ḓi dzulela u ḓiphumula a dzule o kuna.

Ndi ḓivha zwiimiswa zwinzhi zwa dzi thekhisi u fana na vho S three zwine zwi ṱhogomela dzi thekhisi dzedzo dza kha dze ne tsho tshi imiswa u itelwa mafhungo a dzi ḽaini.

A zwongo fanela ngauri vhathu vha vha vha tshi kho amba vho dzula ende vhaṅwe vhathu vha vha vha kono u u arali vha dzi ṱhingo thendeleki dzavho vha a kono u wana uri a vha tsha kona u pfa muthu ane a vha khou amba kha lutingo.

Thundu dzo no endedzwa nga zwikepe mutengo wa hone wo endedza u vha u fhasi lune muthu u a kono u rengisa a kono u wana mbuyelo ino pfhala.

Hu na iṅwe kereke ye nda vhuya nda dzhena khayo ho vha hu tshi nikeliwa hu tshi nikeliwa tshelede ya u namela u itela uri vhathu hanevho vhane vha dzula kule vha kone u wana tshelede ya u namela.

Kha vha kovhekane nyeletshedzo dzavho dza u vhona uri thekhisi dzoṱhe dzi swikelela thodea dza lugela badani.

Dzi kwama tsireledzo ya vhanameli ngauri vhathu vha dzi thekhisi musi vha tshi thoma u lwa vha ya ita zwa u vala dzibada vha ita zwa u ṱereka.

Ndi mushumoni wa uri arali ndi tshi kho ya ḓoroboni nda vha ndi kho ṱoḓa u namela thekhisi ndi ima hanefhaḽa uri thekhisi nayo i kone u ḓa i ime i namedze.

Ndi zwa uri vha ya thivha bada uri hu songo vha na muthu ane a kona u ḓi wana a tshi kho ya mushumoni zwi ambori ḽeḽo ḓuvha ahuna muthu ane a ḓo ya fhethu.

Ndi vhona uri madzangano a dzithekhisi kha dzhenelele kha, kha, kha zwithu zwine zwa vha zwi kho itiwa zwine zwa vha zwi siho mulayoni nga vhathu vhavho vha tshi hanisela vhathu vha tshi shumisa dzi goloi.

A thi vhoni muvhuso hu na zwine wa kho shuma zwone ngauri hedzi, dzi, dzi phambano dza dzithekhi dzi dzula dzo ḓala ende a dzi kho vhuya dza fhungudzea.

Ndo no vhuya nda dzhena mara nda wana uri athi to vhesa na u ḓi khethela ngauri mune wa thekhisi uri ene u khou funa zwezwo ende ndo vha ndi kho ṱoḓa u ya hayani ha hu sina zwine nda nga ita.

Dzo no vhuya dza nkwana ndi khoya mushumoni nda wana uri fhethu hune nda shuma hone ndi kha iṅwe ḓorobo ende a thi kona u bva ndi bvele nnḓa ha ḓorobo ine nda vha khayo nga tshetsho tshifhinga ngori vho vala dzi nḓila.

Hu vha hu tshi khou lweliwa dzi ḽaini uri muṅwe ḽaini ine a tea u ya khayo ha ngo tea u reila a swika gai ende a tshi reila u kho tea u tsitsa vhanameli vhawe gai uri a songo dzhia vhanameli vha kha ḽiṅwe dzingu.

Nga u to ṱhogomela uri vhathu vhane vha kho vha namedza ndi tshivhalo tshi re mulayoni ende vha tshi kho reila badani vha tevhedzela milayo yoṱhe ya bada ngauri vha zwi ḓivhe zwa uri vho hwala matshilo a vhathu.

Hanevho vhane vha vha na dzi goloi dzavho vha nga kona u thusedza kha vhaaluwa arali vha na tshifhinga nga tshetsho tshifhinga tshine vha vha natsho.

Ngauri dzi vha dzi tshi khou hwala matshilo a vhathu dzi tea u dzulela u tshekhiwa uri dzi mulayoni na kana dzo fanela na u vha badani u iytela u ṱhogomela matshilo a vhathu.

Vha tea u gudisa vho ḓi imisela ende hu si na uri vha nga buraibiwa tshifhinga tshoṱhe vha dzulele u ita zwine zwi ne zwa vha mulayoni.

U fana na musi vha vha na mishonga i no kho shotha vha vha tshi kho ṱoḓa u bva vha ya vha ṱoḓa mushonga vha ya balelwa u bva ngauri vha vha si na zwiendedzi kana vha ye Tshilidzini vha ṱuwe vha ye u ṱoḓa miṅwe mishonga.

Hu dzule, hu vhe na zwi stop and go zwinzhi na dzi stop sign na dzi robort ndi dzone dzine dza nga thusedza uri vhuendi vhu vhe ho tsireledzeaho dzi badani dza mahayani.

Ndi u sa pfhesesana ha mitengo tshifhinga tshoṱhe vhathu vha vha vha tshi kho lwela uri mitengo kha i fane na mini zwoṱhe zwenezwo.

Zwa dzi ḓoroboni vha dzulela u lwa, vha dzulela u lwa dzi ḽaini dzavho a dzi pfhesesei a dzi fani na dza mahayani nangwe mahayani vha tshi ḓi lwa vha tshi ḓi vha na dzi ḽaini mara vha a pfhesesena vha a kona u dzula fhasi vha amba ha vha na mulalo.

Ndi khaedu dza uri tshiṅwe tshifhinga a vha nyagi u shumisa dzi goloi dzo no tonga dzi thekhisi ngori dzi a gidimesa ende vho aluwa vho ralo a vha nyagi zwithu zwine zwi kho gidimesa ngauri vha nga fhedzisela vha tshi nga vha ḓo huvhala marambo.

Hu na mukegulu vho ṱuwaho vho ya u gidima dzi combrade marathon vho ḓi to thusiwa nga goloi dza kerekeni u itela uri vha kone u ṱuwa vha ḓi wane vha khou ya miṱaṱisanoni ya combrade marathon.

Khomboni ndi ya uri ni nga ṱangana na vhaofisiri vha badani vha fhedzisela vha tshi kho ṋea faini ya uri nomboro ra ya vhathu yo fhira kana arali ha nga waniwa accident a i nga badeli road accident.

Ndi mushumo wa uri vha kone u ita tsheo na ya uri dzithekhisi dzi ita vhugai kha tshipiḓa tshifhio na uri dzithekhisi dzi kho gonya nga vhugai lini.

Ee, vhakegulu hevhanoni vhane vha ita zwa homebase care vha dzulela u endedzwa nga zwiendedzi zwa kereke, kereke i tshi kho ḓi thusa.

Nga u panga tshelede kha muthu ane a vha a kho ita zwithu zwa dzi NPO a tshi kho ṱhogomela vhaaluwa vha mu doneithele tshifhinga tshoṱhe zwezwo a tshi nyaga thuso ya masheleni.

Zwi vha thusa uri vha kone u fulufhela na kha murena uri vhathu zwi amba uri murena vha na vhathu vhavho vhane vha funa vhathu ende vha a kona u ṱhogomela vhaaluwa.